Ngicabanga ukuthi engangabaziswa ukuthi usemdala.

Ahh, kwakunzima kakhulu ukuzulela u-UIF, uhambe uye ka-labour, uyosayina, baphinde bakubuyise uyosayina. Kwaba nzima kakhulu.

Yingoba ubugebengu obungabakhona bungaba ningi kakhulu. Baningi abantu abangenza ubugebengu.

Amandla azo ukuthi, uma ugula uphuthunyiswa esibhedlela, private hospital, uthole usizo ngokushesha. Akufani nokuthi uyiswe esibhedlela sikamasipala, se-government, la bazokunceda sekuthanda bona.

Izinto ezimele uzicabange uma ukhetha umshwayilensi, ukuthi emshwayilensini wempilo, ukhetha ukuthi ufaka abobani. If, unabantwana kumele uqale ufake abantwana bakho, bese amanye ama-beneficiary sowungawafaka, if sewufake abantwana bakho.

Izinzuzo nezinselelo ezingaba khona, ukuthi i-medical break kuyenzeka ibasize abantu ezintweni zabo. Kuyenzeka futhi ingabasizi, kube nezinkinga ezithile ezivelayo.

Isicelo senziso zokungasebenzi ongasifaka after uqeda kuphelelwa umsebenzi ngoba kusuke kubuhlungu. Uyahamba uye e-Department of Labour uyokleyima.

Ukuthi kumele ngikhethe ukuthi ngifaka abobani and uhlelo lomngcwabo luzoma kanjani.

Ayi, akuwona umqondo ophusile. Ngoba if baboleka abantu imali bese inzuzo ayikho abayitholayo. Kufana nokuthi kuluza bona cause kuyenzeka abantu bengasayibhadali imali, sometimes baphelelwe imisebenzi.

Ngicabanga ukuthi yingoba nawo amabhenki asuke afuna ukuzuza okuthile.

Ebahlukanisayo ukuthi amakhasimende uma eseshonile bayeza bazowenzela umngcwabo, benzele yonke i-funeral. Kube into ezohamba kahle. Yiyo into ebalulekile kumshwayilensi wempilo.

Umngani ukuthi abheke isimo sakhe semalimboleko ku-inthanethi, angangena ku-ClearScore, a-check-e i-credit score yakhe ukuthi ihamba kanjani.

Isimo , izimo zezikhashana nje ezingalindelekile ezenza lokho.

Inqubo yokufaka isicelo se-UIF ngesikhathi sekhefu lokuyoteta, ukuthi wenzela ukuthi uma sekatetile athole le mali ye-UIF since azoke, azobe aku-maternity leave.

Bengasihlingatha ngokuthi ngehlise umoya, ukuze kithi sobabili, amaphaphu uma engekho phezulu sizokwazi ukukhuluma, sizwane kahle. Yonke into igcine ihamba ngohlelo, kanti uma amaphaphu ethu aphezulu soyi-two, akukho okuzohamba kahle.